Xana uboleke imali kumama ohlala engingqini uyakwazi ukuthi xa ungazukwazi ukuyibhatala ngexesha laa mali uthethathethane naye aze angayinyusi. Kanti ke xa uboleke ebhankini kwaukuba ulibale ukubhatala okanye ungakwazi ukubhatala ngexesha, imali oyityalayo iye yongezeleke. Kusho ukuthi ke ukubhatala kulaa mama wasengingqini noko kungcono kuba yena uyakwazi ukuvelana nemeko okuyo ngelo xesha. Amanye amaxesha amaninzi ibe nguye athi xa ebona imeko okuyo athi ubana hayi ungabhatala imali enga, emva koko uzoyibhatala enye xa sowukwazi kuba ebona imeko. Kusho ukuthi uyavelana nawe.

Ndingabuza ukuba ufuna malini, emva koko ndijonge uba ndingakwazi na ukumnika loo mali. Ndibuze ukuba uzawukwazi ukuyibuyisa nini loo mali ndimboleke yona uba ndiyakwazi kwaye ndibuze nendlela azakuyibuyisa ngayo. Mhlawumbi uthi uzawukwazi uyibuyisa phakathi kweenyanga ezintathu amane endinika izavenge zayo okanye uza kuyibuyisa yonke iphelele emva kwenyanga.

Imali ye-UIF yandinceda ekubhataleni irenti, ekongezeni izinto ezishotayo apha endlini, ekuthengeni amachiza okunyanga iCOVID-nineteen nasekuqinisekiseni ukuthi wonke umntu okhoyo apha endlini ukhuselekile.

Inzala yalo matshonisa ndimaziyo ngu-forty percent ngelixa eyasebhankini iba ngu-thirteen okanye ibe ngu-twenty-nine percent. Lena kamatshonisa ingcono, inomahluko kuba imali endiyithethayo kuye iba ncinci ngoku ke xana ndiyibuyisa ndiye ndingawuva ncam laa forty percent. Kanti ebhankini imali endiye ndiyithathe iye ibe ninzi, into ethetha ukuthi ke xana ndibhatala izawuba nenzala eninzi nayo.

I-hospital plan isebenza ngolu hlobo, xa uthe wanesigulo okanye i-emergency ekubangela ukuba uhlaliswe esibhedlele iye ihlawule iindleko zakho zokuhlala esibhedlele. Izinto ejongana nazo ke iye ibe ligumbi ohleli kulo nokutya, ijonge noba ii-surgery oye wabo banazo iyazibhatala, ii-X-Rays iyazibhatala. Into engayibhataliyo awuthi xa uye kwagqirha, mhlawumbi ugqirha wangaphandle, ongesiso isibhedlele ikubhatalele. Kutsho ukuthi ayisebenzi njenge-medical aid leyo ozothi qho xa ugulile wade waze wafuna uncedo lwezempilo yona ibhatale, yona ibhatala kuphela xa uye walaliswa esibhedlele.

Xana enokutshintshisa ngale moto ayiqhubayo uzoyithi xa eyise kumthengi umthengi ajonge umgama wayo, ajonge iminyaka yayo, ajonge nokuba ibonakala isebenza kanjani, njalo njalo. Aze olo lwazi olufumanayo atsho ixabiso aza ukulithenga ngayo loo moto ze kuthi ke ngoku elo xabiso alibekayo, ibe yidipozithi yale moto intsha ayifunayo. Ukutsho ukuthi kwixabiso lale moto intsha oyifunayo uzawukungalibhatali imali engangalaa diphozithi esele ithathiwe ekuthengiseni laa moto indala. Kutsho ukuthi uzocutha, lizocutheka ixabiso lale moto intsha.